Indlela yokwenza i-video call, funeka ube sekukhanyeni kuloo ndawo ozokwenzela kuyo i-video call. Uvele ubuso kakuhle okanye ube phantsi kwesibane ubana ngaba kusebusuku kuba yona ihambelana nokubonakala kwakho, ifowuni enekhamera ze uvakale ne-voice. Kwaye nenethiwekhi ibe ibe isesimweni esihle yenzele nikwazi uqhagamshelana nibonane ngokwe-video call.

Kule mihla ekhoyo siye sikhethe ukubukela ekhayeni kwizixhobo zale mihla kuba sekukhona izinto okuthiwa ngokolwasemzini ngoo-livestreaming. Ubana ngaba unedatha okanye uneWi-Fi endlini uyakwazi into yokubana uzibukelela ekhayeni, ukonekthe kwiWi-Fi, ube unedatha ne-network coverage ibe itsho kakuhle. Siye sikhethe uzibukelela ekhayeni.

Ziba luncedo ngokuba abanye abantu ngakumbi abangamaXhosa kuba nzima ukufunda nokuva umthamo okanye umongo wamanye amalwimi asemzini. Ngoku ke kuba lula ngokubana ezo ephu ziye zithethe okanye zibhale okanye zicacise ngokolwimi lasekhayeni kulowo othe wabe usebenzisa loo ephu.

Kungokubana i-AI chatbots incedisa ngokuba ikunikeze ulwazi, ikunikeze iimpendulo apho ungaziyo, ungacacelwayo khona.

Ngokolwam uluvo eyona ebuhlungu indlela yile yokuxhatshazwa ebomini bokwenene kuba exesheni elinintsi yona iye ithande ngokuza ngobundlobongela obu ngokolwimi lwasemzini kuthiwa yifizikhalithi. Yona ke ufumanise ubana uyonzakaliswa, kwabantu basetyhini nabantwana abancinane ufumanise ukubana bayadlwengulwa. Ngoku leyo ingade ibe kanti ilidishele nasekufeni. Kanti ke nayo ibuhlungu i-cyber bullying kodwa kungcono kuba yona ithandela ukuza yona ngokuhlukumeza ubuwela ayinafizikhalithi kakhulu phakathi, idobelela nje isidima nobuwena bakho.

Iba nobungozi kuba kuba lula umzekelo ubana izikrelemnqa zikwazi into yokubana awukho kule ndawo uhlala kuyo, ze loo nto leyo yenze lula ubana bahambe bayogqekeza kuloo ndawo uhlala kuyo. Okanye ngelinye ixesha xa befuna ukuzonzakalisa kuba lula into yokubana bakwazi apho ukhoyo ngokubana siyaziveza okanye abantu bayaziveza kumakhasi onxibelelwano kule mihla into yokubana baphi, nabani kwaye benza ntoni, nto leyo iye ibe nobuzaza nobubi.

Ndaye ndaziva kabuhlungu kuba ngoku sele kungathi ndisebenzisa yena okanye ngoku ndimthathela okungokwakhe kube elo xesha ndinayo engeyam iWi-Fi ntonje ndibethwe yinto ye-load shedding. Yandivisa kabuhlungu kakubi ngokungathi ndingumntu oncuvayo.

ijelo, kakhulu ndingathetha ngezolimo kuba ndinothando kakhulu when it comes to, ngokwesiNgesi, kwezolimo. One, ezolimo ndiye ndithi mna ngelinye ixesha siyakwazi ukuphila ngaphandle kwemali kuba into yokuqala njengoko kuthiwa ngokwesiNgesi, basic need, ukutya, ukulima it's a basic need. Uyakwazi ukuphila funeka utyile ungumntu, ungakwazi ukuthengisa, ungakwazi ukuvula ishishini. Ungakwazi nokwenza izibonelelo, laa nto kuthiwa zii-food parcels ngokwelasemzini ngokobana usebenzise ukulima kwakho imifino njalo njalo. Ngoku kukukhuthaza abantu into yokubana mabalime babuyele embo.